Ebu go tlhokega mananeo a a rileng a puso a a kgethegileng go thusa batho ba ba sa kgoneng go lefa ditshebeletso tsa thulaganyo ya lelapa ka gonne batho ba ba ga ba kgone go fitlhelela ko ditleniking or e ko dipetleleng tshwanetse gore ba palame e leng goreng chelete ke yone e seyong ka gonne jalo ge e tla re thusa ka eng thulaganyo ena ya go rutisa ko metseng ya batho, e tla thusa batho ka gonne ka gore go sa ba le two much family, go sa ba le overlock ya di- family or go sa ba le di-number e ntši tsa family e thusa fela ka mokgwa o bona mananeo ao, tshwanetse gore a beiwe ke ko dikolong e seng fela ko metseng, ko dikolong, ko dikholetšheng, ko di mall-ong, ko dipetleleng a ga a tshwanela gore batho ba tle ba namele.

Nka bolelela tsala ya me gore e se ke ya tshaba go dira diteko tsa HIV mme ke yone nako ya gore dire tsone diteko tseo ka gonne go boima mo lefatsheng o tla fitlhela a lwala a sa itse gore a nagana gore ke mogotlhwane kante ga se mogotlhwane or ke be ba e kry-a go sa go sa ntsane go na le nako a kgona gore a ka boela morago empa a se ke a be a tshaba because of nna ke teng as tsala ya gagwe ke tle go mo support-a or ke tla go mo thekga mo na mo nakong yona e or mo thulaganyong yona eo, ka gonne go a batlega gore motho a itse gore o ya ko ya ko, go a tlhokagala gore motho a ikitse gore o a tshella kapo jang.

Ee kgatelelo e e kwa godimo ya madi e ka isa motho mo malwetsing a mangwe a a masisi jaaka stroke, re tseba joang so because of ga setse madi a le ko godimo a gwa tshwanela go dilo tse dingata ga di bereke sentle ka mo mmeleng wa motho, jaanong go go busy go serious gore motho a tsamaye a ile go itlhokomela a ye kwa sepetlele a dire sure gore kgatelelo e ya gagwe e ko tlase or e normal, ga e ko godimo ga e ko tlase thata or ga e ko godimo thata e right e tswa mo magareng e sa nne e le gore e ko godimo ka gonne ga e le ko godimo motho o tla feleletsa a tshwerwe ke sone stroke a admit-ilwe ko sepetlele or le-side le le one ba re ga le bereke or le tlhaloganyo e tshabisa le tlhaloganyo, motho o tshwarwa ke ditlhaloganyo .

Go na le gore ee, batho ba e leng gore ga ba itekanela sentle ka mo mmeleng or motho o mo tikologong or wa bogole re mo tshwara gore motho wa fela jaaka motho o mongwe le o mongwe wa go tshwana le ko lekeišeneng mare ga go tshwane tshwanetse gore go depend le gore motho wa teng bogole ba gagwe bo bo kana-kanang because ba bangwe ga ba nyake go utlwiwa ga ba batle gore ba utlwisiwe gore ke digole or jang, or kapa jang ba rata ntse ba treat-iwa as batho ba ba leng gore ba itekanetse sentle ka mo mmeleng or ga ba na bogole bo bo jalojalo jaanong kana ka tsela eo ba tla dira sure gore ba act as batho ba ba itekanetseng ka mmele or ba ba senang bogole mare ba e leng gore bana ba ba nang le bogolegole-gole re a ba thusa.

Dintlha tse e leng gore motho a ka di berekisa for go dirisiwa ditlhare or go dira sure gore melemo eo ya ditlhare ke melemo e right and ga e fela thata ke gore a e botsise motho o e leng gore o kileng a e berekisa kgantele gore a tla kgona go itse gore tshwanetse gore a e berekise jang a re batle gore a berekise thata e be e mo damage somewhere a re batle gore or e mo e mo utlwise botlhoko ka mo mmeleng instead e tshwanetse gore e alafe janong re tla botsa eng, re tla botsa dokotela re botse doctor gore dosage e right ke efeng ya go berekisa for go tsaya melemo ya ditlhare ka gonne o ka se itse gore e botoka bo kana-kanang gore e right bo kanakanang mo go mmeleng jwa motho.

Bolwetse jwa kankere bo na le mefuta e mentsi, mofuta wa mathomo o ke o itseng ke wa popelo, kankere ya basadi or e re tla re cervic cancer e leng goreng e tlhokofatsa, e ja popelo ya basadi or ya banna e prostate cancer re tseba breast cancer, re tseba skin cancer, colon cancer. Di-cancer tseo o di alafa jang, ga di alafege empa bolwetse bo o ka bo fokotsa or o ka ipona gore o nna le bone ga o thoma o wa moriri or o jega ka mo gare o nagana gore o na le diso or ntho e nngwe le e nngwe e o ejang e sa e sa digest-ge ka sekgoa, ga e nwege , o a kgwa so tshwanetse gore ba phele ba ye ko doctor-eng for di-checkup gore ba phele ba.

Ee bolwetse ba COVID-19 bo tswang ka teng ka maikutlo a batho ka gonne bolwetse boo bo ne bo bolaya batho thata jaanong batho ne ba phela ba kgobegile maikutlo ba nagana gore ba tla tloga ba tlhokofala empa government or mmuso o dirile gore batho ba tseose matshwafo ko fatshe, e sa nne o ka re jaanong ba batho ba theose matshwafo ko fatshe ba se ka ba itwatsa kgangkgolo ke gore motho o mongwe le o mongwe a itlhokomele a nne ko ntlong a tseye mask a sanitize-e matsogo gore di-germs tseo di se ke be di a spread-a, jaanong go dirilwe bo di-counseling gore batho ba ye for di-counseling ka gonne batho ba stress-a thata o kry-e motho a tlhola a kgona go nagana sentle a nagana ka pele-pele.

Ke akanya gore ditiriso botlhaswa ya e ama jang ditlamorago e na le ditlamorago tsa yona ka gonne ga nkabe motho a tsaya di dipilisi tsa gore ena a itekanele sentle ka mo tlhaloganyong ga go kgonagale gore a ka berekisa diritibatsi. Diritibatsi ga di right ka gonne di go naganisa ka tsela e nngwe ga di go naganise ka tsela e e leng gore e e siameng ka gonne re batla gore di re batla gore motho a itekanele sentle ka mo tlhaloganyong jaanong re dira jang, re thusa motho pele ka go a tlogele diritibatsi and then e be re jaanong re lebelelana le .